Phonḓa dzi ṱavhiwa musi mvula yona. Ngauri dzi funa mavu a re na manyoro.

Musi muthu a tshi ṱavha nḓuhu u tea u ṋanga nyana i sa i sa khou nukha. Muthu u tea u vha na vhuṱanzi uri a i khou nukha ha kunakisiwa nḓuhu nga maḓi uri i bve matavhi na zwilonda. U bva afho ra ṱavha nḓuhu ri tshi shumisa ṱhungo kana peni i re kha gala kana ire tsini na mulilo.

Ngadeni ya hashu ndi funa u ṱavha maṱamaṱisi na mutshaini na tshipinashi. Ngauri ndi wone muroho u no ḓifha uno bikela nahone ndi wone muroho wa tshi sialala.

Ndo lingedza u ṱavha kherotsi fhedzi ha nga murahu nda vhona uri. A dzi khou hula ngauri nga ngomu fhasi ha mavu dzi khou ḽiwa nga mutshenzhe na madzhulu. Nda vhona uri ndi thome ndi ṱanziele uri i ṱavhiswa hani ende ndi zwi thivhelisa hani. Ndi sathu dovha futhi nda dzi ṱavha.

Ndi vhona gorohu ḽi si na mutakalo ngauri vhathu vhanzhi vha dzulela u ḽi ḽa.

Ndi takalela u ḽa mukapu wa makhaha u ne wa shumiswa nga mugayo wa makhaha. Nga maḓi nga swigiri tshiṅwe tshifhinga vha ya shela na mapfura musi mukapu u yo u tshi fhedza u bikiwa u ḽiwa u na mafhi.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ḽa mukapu wa makhaha na vhuswa ha makhaha zwoṱhe nga zwivhili. Ndi pfhesesa uri mukapu wa makhaha kana mugayo wone u ṋe wa makhaha u na mutakalo wa vhuḓi nga mannḓa.

Ndi ḓivha uri makhaha a itwa nga tshikoli nda dovha nda ḓivha uri makhaha a ya a ita mabundu a ita mahafhe a dovha futhi a ita vhuswa na mukapu.

A thi thu ḓi wana ndi tshi khou ṱavha gurowu tsimuni. Fhedziha ndo aluwa makhulu wanga vha tshi i ṱavha vha tshi mmbudza uri muthu u tea u ṱanziela uri mavu ane a khou ṱavha one o ṋukala ha ngo omesa. Ra shumisa dzembe u gwa dindi ḽo linganelaho ra shela gorohu ra tiba dindi ra sheledza nga maḓi ra lindela ḽitshi hula.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ḽa witbix ndi tshi dzi lugisa. Ndi to dzi bvisa kha bogisi ḽe ḽa vhuya nadzo vhengeleni. Nda bvisa mbili kana tharu nda shela mafhi. Sa izwi ndi tshi funa zwithu zwi no ṱapila ndi a shela na swigiri nda ḽa nga lebula.

Musi hu tshi itiwa mukapu wa jungle oats ri shela mukapu wonoyo u vha u tshi nga mugayo. Ri shela mugayo wonowo panini ra shela na maḓi zwa gwagwama zwa gwagwama u swikela zwi tshi vhibva. U bva afho ra shela swigiri ra ritha ritha ri tshi ṱanzielwa uri a zwi ngaswi. Nga murahu ha izwo ra shela mafhi ra ḽa na mafhi kana ri si ḽe na mafhi.

Nga kiwi ndi ḓivha uri ndi mutshelo une wa vha buraweni nga nnḓa nga ngomu wa vha mudala. U na vithamini i no fhira ya maswiri wa dovha wa vha na potassium. Ndi mutshelo uno ḓifha nga maanḓa fhedzi u na mutakalo munzhi.

Ndi tshi ḽa maapuḽa nga nnḓa ho ḽa a oṱhe sa mutshelo. Ndi aḽa sa saḽadi musi ndo shela ndo tshea maapuḽa nda shela kha tshigoḓeḽo nda shela na yogathi nda ḽa. Ndi nga ṱanganyisa maapuḽa ayo na miṅwe mitshelo kana nda ḽa o ralo musi ndi tshi ita salad yanga ya yogathi.

Tshikwatshi tsha maswiri muthu u ka maswiri o vhibvaho lwo linganelaho. A tsheya nga vhukati ahoba mu mu mu muḓifho u ḽa wa wa wa swiri ḽia. A shela kha tshigubu tzhuzi ya vha yo fhela.

Vhuponi wa hashu vhathu vha shumisa mbudzi vha tshi itela ṋama. Honeha vha dzi fuwa nga vhunzhi ndi ngazwo ndi tshi vhona uri vhathu vha tea u dzi fuwa. Ngauri vhunzhi ha vhathu vha pfesesa uri ṋama ya mbudzi i a ḓura hu vha hu khwine vha tshi dzi fuwa.

Arali tshanduko ya kilima dzi mvula dzi sa tshana na mavu a ḓo oma. Mavu a tshi oma zwi ḓo ita uri hu songo ṱavhiwa zwimela. Ra balelwa u wana zwithu zwi nonga migayo, mapfura, na miroho, maṱamaṱisi, dzi nyala zwiḽiwa zwoṱhe zwine zwa thoma nga u ṱavhiwa. Ri ḓo balelwa u zwi wana nga uri mavu a ḓovha a so ngo nyorea a si na maḓi. Lune ra ḓo kona u ṱavha zwimela zwa aluwa.

Arali vhuendi ha tshinyala zwiḽiwa zwi ḓo balelwa u bva maṅwe mashangoni zwa ya kha maṅwe mashango. Nga nṱhani ha uri a ri na vhuendi izwi zwi ḓo sia vhathu vha khou balelwa u u wana zwiḽiwa nga uri vhuendi ho swikisa zwiḽiwa a vhuho.

Vhathu vha tea u ṱhogomela vhupo havho nga zwifhinga zwa.

U pfesesa uri vhathu vha tea u ṱhogomela vhupo havho hu tshi vha na zwifhinga zwa zwi nonga izwi musi zwiḽiwa zwi tshi khou konḓa. Vhathu vha tea u ṱanziela uri hu na maḓi na madamu hu na zwimela zwine khou aluwa uri ri kone u tsireledza vhupo hashu na ḽifhasi ḽashu.

Musi zwiḽiwa zwi tshi lenga zwi ita uri mitengo ya hone i gonye sa izwi zwi tshi konḓa u wanala. U gonya ha ezwi zwiḽiwa zwi sala zwi tshi vho sia vhunzhi havho ha ha miḓi i si na zwiḽiwa. Zwa sala zwi tshi itisa siwana miṱani khathihi na vhuponi hashu.

U sa tsireledza ha zwiḽiwa zwi ita uri vhathu vha vha lwale musi vha tshi ḽa. Zwi sala zwi tshi khakhisa mitakalo ya vhathu ngauri vha ḓo lwala. Fhedzi ha vhathu vha lwala nga vhunzhi zwi ḓo sia vhupo hashu vhu so ngo tsha tsireledzea.

Musi vhathu vha sa kho wana pfhushi ya zwiḽiwa yo teaho zwi sia vha tshi khou lwala malwadze a no nga khwasho. Vhunzhi ha vhathu vha ḓo vha vha sa khou wana mitakalo yo teaho kha zwiḽiwa. Vhaṅwe vha ḓo lovha vhaṅwe vha vha na thaidzo dza marambo. Vhaṅwe vha dovha futhi havha vha na thaidzo dza muvhilini vha sa khou kona musi mafhafhu avho kana muvhili wavho u sa khou kona u konḓelela u sa wana pfhushi idzo. Zwi ḓo sia vhathu vha tshi khou lozwa matshilo avho.

Mutsiko wa zwiḽiwa zwi sala zwi tshi vho sia vhathu vha vha sa khou kona u wana mutakalo wo teaho. Vhunzhi ha vhathu vha ḓo sala vha tshi khou lwala. Vha khou lozwa matshilo avho nga nṱhani ha uri zwiḽiwa a vha khou wana zwo teaho. Sa hezwi zwithu zwi tshi ḓo vha zwo fhungudzea.